Yi na switandzhaku swa leswaku va kota ku ta emutini wa wena va ta ku hlasela yin'wana i ku va kota ku ta emutini wa wena va ta teka swilo swa wena mi nga twanananga hikuva u tsandzeke ku va hakela xin'wani i ku va va nga kota leswaku va teka na maphepha ma wena mo fana na pasi ra wena va tshama na rona.

A wu fanelanga ku tirhisa app ya wena ya le bangi u ri karhi u tirhisa inthanete leyi va ku yi kha yi tirhisiwa hi munhu un'wana na un'wana xin'wana i ku a wu fanelanga ku potosa eka titliliniki leti u nga senderiwaku tona hi SMS hi vanhu lava ku va kha va zama ku ku tekela ti chances hikuva loko wo ze wu potosa eka linki leyi va ku va ku sendele yona va swi kota leswaku va kuma access ya app ya wena ya le bangi.

Xo sungula lexi a ndzi ta vutisa a xi ta yelana na vuhlayiseki a ndzi ta lava ku tiva leswaku swi hlayisekile na leswaku ndzi nga tirhisa maendlelo lawa xin'wani lexi a ndzi ta vutisa a ndzi ta tala ku tiva leswaku maendlelo lamawani ma tirha njhani leswaku ndzi kota ku wa tirhisa na mina.

A ndzi ta n'wi byela leswaku i mhaka ya kahle ku va mali ya yena xikombelo xa yena xo lomba mali xi nga pfumeleriwangi hikuva a swi ta n'wi vangela ntlhontlho wa leswaku a nga ha swi tivi leswaku u ta yi kuma kwihi mali a swi ta tlhela swi endla leswaku a ya a ka vamachonisi lava nga ri ku enawini leswaku a ya teka mali yin'wani leswaku a kota ku hakela leya le bangi so a ndzi ta n'wi hlohlotela hi ndlela yaleyo leswaku swi kahle ku va a nga .

Xo sungula lexi ni nga ta xi vutisa ndzi ta vutisa leswaku inshurense ya vona yi endla mali muni xa vumbirhi ndzi ta vutisa hi swipimelo swa inshurense ya vona ndzi ta tlhela ndzi vutisa hi na milandzelo ya swipimelo swa vona swa inshurense ya vona ndzi ta tlhela ndzi vutisa hikuva hi ku ni ta tlhela ndzi vutisa ndzi lava ku tiva leswaku inshurense leyi ya vona yi hakela mali muni loko munhu o tshuka a hlangane na khombo.

Ndzi ta lava ku tiva leswaku khadi ra vona ri hakela hi siku rihi en'hwetini ndzi ta tlhela ndzi lava ku tiva leswaku khadi ra vona ri teka ku fika ku dqina eka mali muni xin'wana lexi ndzi nga xi vutisaka ndzi ta tlhela ndzi vutisa leswaku xana khadi le ra vona ra kota leswaku ndzi teka eka mashopo lawa ndzi lava ku teka eka wona kumbe ri na swipimelo swa leswaku ku na man'wani mashopo ndzi nga ta ka ndzi nga teki eka wona na.

Ina swi na nkoka swinene hikuva loko munhu a ri na inshurense ya vutomi loko a hlangane na swiphiqo leswi lavaka inshurense leyiwani wa kota ku va a ya a ya claim-a a kuma mali ya yena a kota ku swi lunghisa a nga ri na nkingha ya macheleni.

xilo lexi ndzi nga ta xi endla endzhaku ka loko ni kume xitiviso lexi ndzi ta endla leswaku ndzi foyinela va le bangi ndzi va tivisa hileswaku ku na munhu loyi a zamaka ku nghena eka app ya mina ya le bangi na leswaku a va ni tsundzuxi leswaku ndzi nga endla yini leswaku munhu loyi a nga koti ku nghena eka app ya mina ya le bangi.

Lexi ndzi nga ta xi endla eka xiyimo lexi i ku ndzi ta fonela loyi a nga ri ku ku hakeleni tin'hweti leti ta ti nga hundza ndzi n'wi vutisa leswaku xana kingha ya yena kumbe xiphiqo xa yena ku nga va ku ri yini na leswaku ndzi nga n'wi pfuna njhani endzhaku ka sweswo loko ndzi kumile leswaku ndzi nga n'wi pfuna njhani loko ku ri ndzi ta swi kota ku n'wi pfuna ndzi ta n'wi pfuna loko ku ri a ndzi koti ku n'wi pfuna ndzi ta byela lavan'wani ni tlangaka na vona xitokofela leswaku hi na nkingha ya munhu loyi a nga na nkingha ya so na so u lava leswaku hi n'wi pfuna hi leswi na leswi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfula eka Capitec hikuva Capitec-e yi na ti-charges leti ti va ku ti ri karhi ti khomeka eka munhu loyi a va ku a ha ri mutsongo ende i bangi leyi ndzi pfumelaka leswaku yi easy ku yi tirhisa loko ni yi fanisa na tibangi letin'wani ti nga kona.

Ku xava ndhawu ndzi vona ku ri swona leswi nga vuyerisaka ngopfu hikuva loko u ri karhi u tirhisa ndhawu ya wena for vuvekisi a wa ha hakeli munhu un'wana leswaku u tirhisa ndhawu ya yena kambe mali hinkwayo yi kumeka yi ri karhi yi ta ka wena na leyi a wu fanekele u yi tirhisa ku hakela ndhawu.

Ndlela leyo endla xikweleti ebangini leyi nga i ku tiva leswaku u endla xikweleti mali leyi u lava ku yi tirhisa yini hikuva loko wo endla xikweleti u nga tivi leswaku mali leyiwani u lava ku yi tirhisa yini swi ta dqina swi nga ha pfunanga nchumu u to va na xikweleti lexi endzhaku ka siku xi va ku xi kha xi tshikelela wena n'wini wa xona.

Xo sungula u fanele u languta leswaku pulani leyi u yi langaka yi teka nkarhi wo kwihi leswaku yi ku hakela loko u claim-a mali ya wena xin'wana lexi u faneleke u xi languta i ku pulani le ya wena yi khavhara vanhu vangani ende xin'wana lexi u faneleke ku xi languta i ku pulani le ya wena yi tshembekile ku fika kwihi hikuva ku na tin'wani tipulani loko ku fika nkarhi wa leswaku u lava mali ya wena va ta ni switoritori.

Khadi ra debit-i i khadi leri hi ri tirhisaku ku teka mali ya hina ebenge na ku va hi khu hi endla swo xava swa siku na siku ri pfuna hi ku ha swi kota leswaku hi xava swilo ka inthanete ri tlhela ri pfuna hileswaku wa swi kota ku va hi cheka mali leyi va ku hi ri na yona eka khadi ra hina ri tlhela ri pfuna na leswaku ha kota ku kumeka hi kha hi teka mali ya hina ebenge hi ri karhi hi tirhisa rona.

Makhadi ya xikweleti ya tirha hi ndlela leyiwani ma ku pfumelela leswaku u teka xilo xo karhi lexi u va ku u kho u xi lava hi nkarhi walowo ku fana na loko u lava grocery-a kumbexani wa ya u ya xava evhengeleni leri u va ku u lava ku xava ka rona andzhaku ka nkarhi andzhaka loko u xavini wena u ta sala u ri karhi u hakela mali ya grocery leyi u va ku u yi tekini.

Xo sungula lexi ndzi nga n'wu pfunaka hi xona i ku va ndzi n'wi pfulela khadi leri a nga hlayisaku mali leyi eka rona leswaku a nga yi hlayisi eka khadi rin'wana leri a va ku a kha a ri tirhisa ni tlhela ndzi n'wi kombeta tindlela tin'wani leti a nga ti tirhisaku ta ku va a vekisa mali leyi ya yena to fana no lomba mali leyiwani benge leswaku loko a yi lava yi vuya yi ri na mintswalo yo karhi.

Eka nkarhi wa sweswiwani a ndzi na mpfuno kusuka eka khampani yin'wani ya swa vutshunguri leyi ni va ku kho ni yi tirhisa.

I mali leyi tivekaku tanihi foreign transaction fee leyi u kumeka ku ri karhi u chajiwa kwalomu ka nharhu ku fika ka ntlhanu wa tiphesente ta mali ya ntsengo lowu nhundzu ya wena yi va ku yi ri karhi durha yona.

Xi pfuna hikuva u va u ri karhi wu endla vekiso mara ku vekisa lokuwani u va ku nga ri ka le benge se xi ku pfuna hi ku loko ku fika nkarhi wa wena wa leswaku xi tlangela wena mali yi va yi ri karhi yi ta ka wena hambi u kuma leswaku eka minkarhi yin'wani a wu nga ha koti leswaku u nga kuma mali ebangi mara loko swi ta eka xitokofela a ku na ku a swi koteki leswaku a wu qualify hi ririmi ra xilungu se xi pfuna hi ndlela yaleyo.

Akhawunti ya bangi yi na nkoka swinene hikuva yi pfuna hina ku hlayisa mali mali yi va yi ri xitlhangu xa vutomi hi ndlela ya ku loko mali leyi u ri na yona wa kota ku va u ri karhi u yi hlayisa ebangini ende ku yi hlayisa ebangini swi va swi ri leswi swi va ku swi ri swi hlayisekini swinene ku tlula na ku tshama na mali ya wena endlwini hikuva loko yi ri endlwini yi va yi nga hlayisekangi yi nga lahleka kumbe ku nga nghena makhamba ma ku yivela yona kambe ebangini yi va yi hlayisekini.

Ina swa koteka ku tirhisa khadi ra wena n'winyi ku xava swilo ka inthanete hikuva ntsena loko u ri na vuxokoxoko bya wena lebyi nga helela u nga kota ku tirhisa khadi ra wena ku xava swilo leswi u swi lavaku u swo hambanahambana eka inthanete kambe loko u nga ri na vuxokoxoko lebyi heleleke u nga ka u nga koti ku xava.

Ina swa koteka ku endla sweswo hikuva na mina eka foni leyi ndzi yi tirhisaku ndzi va ndzi ri karhi ndzi kha ndzi tirhisa Apple Pay ku hakela hi khadi ra mina.

U nga swi kamba hi ku va u nghena eka epe ya wena ya bangi kumbe hi ku vhakachela burachi ya bangi ya leyo u yi tirhisaku ku ya kambela leswaku mali ya wena xana yi le ku endleni ka ntswalo na.

Swi ta ndzi endla ndzi titwa ndzi nyamile swinene hikuva loko hi ri karhi hi veka mali ndzi va ndzi pfumela leswaku hinkwenu hi va hi ri na xikongomelo xin'we xikongomelo lexi hi xi va ku ku ri ku lunghisa xikolo mara loko u munhu un'wani o tikuma a teki mali leyiwani a ya yi tirhisa swa yena swi va swi nga ha tshamisekangi ngopfu hikuva hinkwenu hi va hi ti tsone swo karhi leswaku hi va hi ri karhi hi veka mali leyiwani.

Vubihi le byi nga va ka kona hileswaku swi ta endla leswaku loko va lovoriwile swi nga olovi, xin'wani swi ta endla leswaku va nga vi na mali leyi va ngo yi i i i i nereleke leswaku va kota ku khoma funeral leyi ya vona kumbe ntirho wa vona kahle hikuva swi ta tikisela lava va ku va ri karhi ku ri vona va ri karhi va fambisa ntirho walowo.

Ko tala munhu loko a pfula akhawunti ya le bank ku va ku ri mhaka ya leswaku u la ta hlayisa kona mali ya yena na leswaku loko ku ri xikombiso wa tirha u lava ku kuma u lava ku mali ya yena ya muholo yi nghena kona eka akhawunti leyi.

Ti-fees letiwani ti kumeka ti ri kona loko u sendela munhu mali, hi xikombiso loko u sendela munhu mali va ta teka mali yo karhi ko tala leyi loko ku ri u sendela munhu loyi mi tirhisaka bangi yo fana va ta teka mali leyi nge le hansi ka two rand kambe ko tala loko va sendela munhu loyi mi nga ri ku eka bangi yin'we va ta teka mali leyi yi nga fikaka na le ka ten rand.

Ndzi pfumelelana na swona leswaku mfumo wa hina wu fanele wu hi pfuna hikuva tanihi vaakatiko hi kumeka hi ri karhi hi hakela mali leyi ya Tax leyi minkarhi yin'wani hi nga ri ku sure leswaku yi helela kwini leswi ndzi vonaka leswaku va nga hi pfuna hikuva va teka mali leyiwani ya hina ya Tax va tirhisa yona leswaku va hi pfuna ku hakela ti-medical aid ta hina.

Va tirhisa tiphesente kumbe ti-rate to hambanahambana hikuva swi ya hi bangi leyi u tirhisaka leswaku loko u va lombile mali va ta ku vuyisela yona yi ri mali muni hikuva va languta ngopfu eka ku u va u vekile mali ya wena for tin'hweti tingani na leswaku u tirhisile inani u tirhisile inani ya njhani leswaku u tswalisa mali.

Ina ndza pfumela hikuva tiyunivhesiti letiwani i ta mfumo ku fana na ti na na swikolo swo fana na ti-secondary school na ti-primary school, ndzi pfumela leswaku loko ku ri a ti-primary na ti-secondary ne le tiyunivhesiti dyondzo yi fanerile yi va mahala.

Ku va ku nga ri yona ngopfu kahle ndlela yo fambisa bindzu tanihileswi xikombiso loko wo languta loko u lombe mali a bangi a handleni ka leswaku va tata eka wena va ku karihela, va ta ku foyinela hi ndlela leyi va ku yi basile va ku tsundzuxa leswaku u hambi u ya hakela mali mali ya wena leyi u nga yi lomba yi nge se va na ti yi nga se va na ntswalo wo engetela ku tlula lowu u va ka u ri karhi mi pfumelelaniku wona.

I vutihlamuleri bya vathori hileswaku va endla leswaku mali va vona leswaku mali leyi ya UIF yi kumeka yi ri karhi yi cheliwa eka nkwama eka minyikelo loyiwani wa UIF swa n'hweti na n'hweti tanihileswi loko va nga yi cheli swi nga va vangelaku khombo swinene loko swo kumeka swi ri ka swi tiviwa hi va department ya labour.